Ngaleso sikhathi bengisebenza kwenye inkampani, kwaba ukuthi ngiyakhulelwa kufanele ngihlale ekhaya ngingasebenzi. Kwamale ukuthi ena, babe ngiholela imali eyayinganele eyayingewona umholo wami kufanele ngihambe ngiye kolanda i-UIF. e-Department of Labour.

Ngingafaka ukuthi nabantwana abancane nabo balithole lolu sizo, kungabe elokuthi elabantu asebethathe umhlalaphansi kuphela. Uma ukwazi ukuthathela nabantwana bakho, ubafake nawe ngaphansi kwegama lakho, ungakwenza lokho.

Ngingamutshela umngani wami ukuthi, isikhathi esiningi uma wenzakelwa into embi or enzima, usuke ungenayo imali osuke uyibekele nje phansi komantrasi wakho. Uzitshela ukuthi hhayi uma kufa injini uzoya phansi komatrasi ngikhiphe imali. Kanti uma uthatha umshwalense, uyazibekela, uzibekela ikusasa ongalazi ukuthi likuphatheleni. Uzobe usukwazi ukuthi uma kuwukuthi imoto yakho iyama ayisadumi kulula ukuthi uhambe uye kumshwalense wakho ufake isicelo sokuthi, imoto yami isiyenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Bese beyakulungisela imali ngaleyo ngamali lo obulokhu uyibeka. Kunokuthi-ke uma kuwukuthi awunamali, kuzofanele uhlale mhlampe izinyanga ey'ntathu usazama ukuqokelela imali yokuthi ukhande imoto, ukhokhele imoto emile engasasebenzi, engasakusizi ngalutho.

Uma ufuna ukuyokuboleka imali ebhange, ziningi izinto eziye zibhekwe. Ukuthi uyasebenza, akuchazi ukuthi lokhu kuzokunika igunya lokuthi ukwazi ukuthola imali. Bazokushekha izikweletu zakho ey'ndala, bazoshekha ukuthi kungaki okukhokhelayo. Bakubhekele nokuthi uzokwazi yini ukuthi ngomholo wakho ukwazi ukuthi ukhokhele imoto le mali oyibolekile yasebhenki yokuthenga imoto, ubuye futhi ukwazi ukuphila emva kwalokho. Ngeke baze bakunikeze imali bebe bebona ukuthi uma usuyikhokhile uzosala ungenayo gisho imali yokudla le yodwa endlini. Uzosola nemali yokuthi ufake uphethromu emotweni yakho.

Ngicabanga ukuthi basuke benzela ukuthi, abantu bangathathi umuntu ngoba esegula, sebebona ukuthi hhayi lo muntu angahamba noma inini, umphefumulo ungaphuma noma inini. Bese beyomubhala, bamubhale ngoLwesihlanu kanti bayabona ukuthi usezoshona ngeSonto. Baye bafune ukuthi bazi nokuthi uyagula, nento enjani, izifo sini esimphethe. Bese-ke beyakunikeza lezo zinyanga hlampe ezintathu, ngenye inkathi hlampe kube izinyanga eziyisithupha. Ukhokhe ukhokhe, ukhokhe kukuthi uma kuwukuthi uyashona, angeke baze bakungcwabe.

Ikhadi le sikweletu liyasiza uma usenkingeni ungenamali ephathekayo esandleni ukwazi ukulisebenzisa. Kodwa into embi ngalo, ukuthi bakunika imali enkulu, uyisebenzise unganaki. Uma sekufanele ukhokhe kuphele lo nyaka usuyakinyeka. Okuhle ngako ukuthi uma ukhokha, uma kuphela inyanga ufaka imali ekhadini, uyakwazi ukuthi uphinde futhi uyisebenzise leyo mali Ikusize la oxakeke khona. Ngake ngazama nami ukulithatha ikhadi ngalithola, but ena langihlula ngahluleka ukulikhokhela, ngaliqeda ukulikhokhela angiphindanga ngalifuna elinye.

Uma udiliziwe emsebenzini, kunemali njalo ukuthi uma uhola ngenyanga ilokhu ibanjwa ebhalwe u-UIF, uma uthola iphepha lakho lokuhola. Yona leyo mali iyona-ke ekwazi ukuthi ikusize ngenkathi usafuna omunye umsebenzi, noma usalinde ukuthi inkampani izophinde ikubize. Uyahamba uye kwa-Department of Labour, ufike khona ufake isicelo sakho, bazokufakela imali yakho obulokhu uyikhokha njalo ngenyanga.

Lezi nkampani zijwayele ukuthi uma uyithathile, nenkampani oyisebenzelayo naye ikufakele uhhafu nawe ufake uhhafu ukuze kuphume imali ezokhokhwa iye kule nkampani. Ukuthi uma usugula umane uthathe ikhadi lakho ushone esibhedlela ufike ubeke inkinga yakho bakufake phakathi bakusize. Ngesinye isikhathi izinhlobo zakhona kukhona lezi okufanele uye ey'bhedlela ey'thizeni, abakutshelayo ukuthi iya kwezinye iy'bhedlela. Lapho usuke ukhokha imali encane, kodwa la abakhokhisa izimali ezinkulu, balala noma ikuziphi iy'bhedlela, bathola lonke uhlobo losizo. Akukho okuthiwa hhayi le nkampani ayizange ayikukhokheli lokhu, ikhokhela yonke into kwabanye.